Ngokoluvo kwam ndicinga ukuba yibhasi ekhuselekileyo ngaphezu kweteksi kuba kaloku iteksi ihamba ngezantya eziphezulu ngaphezu kwebhasi. Ibhasi uye ufumaniseke ukuba noko izantya ehamba ngazo noko zisezantsi kakhulu xa sewuyithelekisa neteksi kwaye ke iiteksi zisoloko zingxamile. Ibhasi ke ayingxamanga, ihamba ngexesha layo, ayifane uyifumane igcwele, awufane uyifumane ihamba ngeendlela ezingafanelekanga. Yiloo nto ke ndisithi ibhasi yeyona ikhuselekileyo.

Andiqinisekanga ngempendulo yam kodwa xa ndizicingela, ndicinga ukuba eyona ibhasi ikhuselekileyo yibhasi enedekha enye. Kuba kaloku enedekha ezimbini xa uyijongile nje, idekha ezi zipakisheneyo zimbini, xa kunothi kwenzeke into baninzi abantu abanothi bonzakale xa sowuyithelekisa nebhasi enedekha enye. Kuba idekha enye leyo ilayisha abantu abambalwa kunebhasi eneedekha ezimbini. Kwaye ke ibhasi eneedekha ezimbini inkulu kakhulu, iye igqibe noko umgama omkhulu apha endleleni.

Kwimeko elolu hlobo into yokuqala endinakuthi ndiyenze kukuzama ukuthetha nomqhubi webhasi, ndizame ukumcacisela ukuba isipaji sam ndifumaniseka ukuba ndisishiye endlini kwaye ikhadi lam lebhasi ndicinga ukuba ndilishiye ngaphakathi kuso eso sipaji. Loo nto iyawuthi indincede ukuba kungabikho ngxoxompikiswano xa kufuneka ndibhatele. Okwesibini ke ndingazama ukuba ndiqhagamshelane nomntu okufutshane nesipaji sam ukuze azame ukuba andiphathele sona.

Kwimeko elolu hlobo into endinokuthi ndiyenze kukuzama ukuthetha nomqhubi webhasi ndimcacisele ukuba eli lixesha lam lokuqala ukhwela ibhasi kwaye bendingenalo ulwazi lokuba akusetyenziswa mali, kusetyenziswa ikhadi lebhasi. Ndiphinde ndimthembise ke ukuba ngexesha elilandelayo ndizawuzama ukuba ndisebenzise ikhadi elo lisetyenziswayo.

Ingcebiso yam kummelwane wam malunga nokusebenzisa ibhasi iquka oku kulandelayo. Ukuqinisekisa ukuba uyawazi amaxesha wokufika nokuhamba kwebhasi ntsuku zonke. Ukuqinisekisa ukuba ikhadi lebhasi okanye imali yokukhwela yokubhatala ebhasini unayo rhoqo. Ukuqinisekisa ukuba uyawazi umgama wale ndawo uya kuyo ukuze ukwazi ukuthikelela ukuba uza kuthatha ixesha elingakanani ukuze uyofikelela khona.

Njengamntu uqhele ukusebenzisa ibhasi ukuya emsebenzini ekuseni ukuva iindaba ezinjalo zingandishiya ndikhathazeke kakhulu kuba kaloku siyisiqhelo into yokuba ndikhwele ibhasi ekuseni, ingakumbi xa ndingakhange ndenze malungiselelo wokuba ndiye emsebenzini ngenye indlela. Ndingazibona ndisengxakini kakhulu kwaye ndikhathazeke emphefumlweni.

Xa ndinokuthi ndizifumanise ndikwisimo esilolu hlobo into yokuqala endinokuthi ndiyenze kukuzama ukwenza amalungiselelo angamanye ukuze ndiyofika emsebenzini. Amalungiselelo ke afana nokuthi ndikhangele nokuba yiteksi okanye ezinye izithuthi ezinokuthi zindise emsebenzini kuba kaloku kufuneka ndifikile emsebenzini nokuba ibhasi iyafumaneka, nokuba ayifumaneki.